Spinach o ka se sebedisa dijong, ka ho se pheha ka metsi le mafura fela. Kapa, o se sebedise ka ho se etsa salad. Kapa o se sebedise ka ho se tswaka ka ditapole, ebe wa seja. Se tla hlabosehang haholo. O tla thola Vitamin A, le B ho sona.

Maemong a tshwanang le anana, jwale ka sehwai se senyenyane. Nka bua le dihwai tse nyane tse ding, hore re bule mmaraka o monyenyane. O tla fihlang bathong, hore re rekise ka ditheko tse nyane, ho batho.

Manyolo mobung, a etsa hore dijalo tsa hao di hole ha monate. Di be tenya, di be kgolo, di ratehe. O kgone ho di rekisa hantle.

Leano la ho sebetsa ha metjhini e sa sebetse. Ke ho nka kgarafu le . O sebetse ka matsoho a hao ho tswellisa mosebetsi.

Ha theko ya petrol e ya hodimo, dijo le tsona di tla ya hodimo. Ha pula e le siko, ho ba le komello. Dijo le tsona di tla ya hodimo.

Eya, leano la kgwebo ke na le lona. Empa ha ke soka, ke batla thuso ho ditsebi tsa kgwebo.

Nka qala ka ho reka di kgarafu, le dipeo. Ha ke qala. Ebile ha ke qetella, ke hona ke tla batla metjhini e meholo.

Ditholwana tse romelwang ka ntle ho naha, le tse ka romelwang ka hare ho naha. E kaba avocado, e etswang Venda.

Ha nne ke le sehwai. Ke na le basebetsi ba sehlophanyana. Ba ne ba tla off-a ka matsatsi a Saturday le Sunday. Ba ne ba tla tjhentjhana jwalo jwalo.

Ho a batleha hore ha o le sehwai. E be, o shebe mosebetsi wa hao hore na ekaba terekere e tshwanetse e sebetse moo ho leng jwang. Kapa le yona koloi ya hao, e tsamaye e seka tsamaya feela feela hobane ke koloi e tshwanetse e tsamaye. Polokeho ya mafura, e ya batleha haholo hore o dule o save-ile.

Nna tsebo ya ka ya ho omisa dijo. Ke ya ho omisa poone le ya ho omisa diperekisi ho di etsa mangangajane.

Ntho e nngwe hape o ka e sebedisang ka masiba. Ke ho etsa mesamo.

Ha o jala rapa, spinach-e ho batleha mobu o bonolo. Ha o tlo jala poone ho batleha mobu o tiileng.

Ho ka patala bonyane thirty-five rand-a ka hora.

O tlamehile ho ho rekela basebetsi ba hao, di-overall ho itshireletsa, mosebetsing. O rekele le dijalo tsa hao masira a tshireletsang, letsatsi ho re le seka tjhesa dijalo tsa hao.

Ee, ke a e amohela ntho eo ba e etsang. Hobane, ha re a tlameha ho lahlehelwa, ke dijalo tse itseng ka hara naha. Re tlamehile hore, mabato a kaofela a be le dijo. Ho kgona ho thola, dijo tse ding tsa mefuta di seka tsa lahleha.

Al. Al farming, e entse ho be bobebe ka ho tlisa manyolo, ho batjha. Hore dijalo tsa bona di kgone ho qhoma, ka nako di be dintle.

Spinach-e ke sona se thusang haholo ho batho. Hobane, ke sona se ka kgonang hore o se phehe ka bobebe. Le cabbage, o kgona hore oe phehe ka bobebe hore le kgone ho ja ka tlung.

Ha di sebediswa tsa ka di na le phoso. Ke di kgutlisetsa moo ke di rekileng teng. Ka nako eo ke di kgutliseditseng teng. Ke tla tlameha ke hore ke sebetse ka matsoho a ka, ho qhobe ho qoba polasi hore e sebetse.

Jwale ka sehwai, ha diphoofolo tsaka ho fihlile nako yane ya hore dithole meriana. Kapa tsona ditipi tsa ho hlapa. Ke tla tlameha ya hore ke di nke ke di ise SPCA's sepetleleng sa diphoofolo hore di thole thuso e nepahetseng.

Ba tla tlameha hore ba ikwetlise bona. Hobane, mosebetsi o tshwanetse o tswele pele. Ba tla tlameha ke hore ba fihle hoseng mosebetsing, e sale ka nako. Hore motho a kgone ho thola nako ya ho ikwetlisa

Ho ya ka tsebo ya ka. Ke ho tswafa ha motho, kapa ho sa natse dintho tsa kgale. Tse bo nkgono le bo ntatemoholo ba ne ba re ruta tsona. Ke ho itebala bophelong.

Ke nahana hore ke tlamehile hore ke di-bank-eng. Kapa ke ye ho, ho di-NGO, ba ka thusang batho. Kapa ho thola tsona di-funding, jwalo jwalo.

Mofuta wa ho boloka poone, ke ho e omisa. O entse seqong, o e omisitse. E be wa e beha. O ka e pheha o etse dikgobe, kapa o ka e sila, e etse phofo.

Mangangajane a jewa ka nakong yane, ha difate se di omme, ho sena diperekisi. E be mangangajane, a thusa hona moo, mo diperekisi se dileng siko. Jwale o ka kgona ho intsha bodutu ka ho ja ona mangangajane. O hopola tsona diperekisi tsane, tseo no ntso di ja di sa ntsane di le teng difateng. E be jwale o so ja mangangajane.

Moo ke dulang teng. Maemo a lehodimo, di dijalo tse batlehang. Dijalo tse batlehang ke sona spinach, le rapa, le sepaite. Hobane pula e dula e ntse e le teng ka nako tsohle. Empa ka mariha ke moo teng o tshwanetseng hore o tsebe hore na, o tla di hlokomela jwang. Hobane o tshwanetse o leme spinach, se tsamaisanang le mariha. O leme rapa hobane le yona e tsamaisana le mariha.

O ka boloka dijo makotikoting. O ka boloka poone ka hara lekotikoti, ebe o e tshela metsi le letswai. E ya kgona ho bolokeha e tshwarella nako e telele.

Ho nka nama e tala, o e sehe dithaponyana. Ebe, wa e fanyeha wa e aneha jwale letsatsing. Kapa moo di tla omang hamonate. Empa o ntso entse ka nepo, hore ditshintshi di seka kena moo ho tla siya di-gems.